O ka itlosa bodutu ka nako e le nngwe ka gonne, di tla be di le motulong e nngwe ebile, o ka kgona go tla o dira dilo tse dingwe mme, o tla boela o diragatsa kgaisano eo ka nako e le nngwe.

Ee go fokoditse go tshameka ka namana thata ka gonne, malatsi ano batho ba le bantsi ba dirisa go tshameka ka difounu ebile, gantsi ba dirisa go tshameka online gotswa ko mafatsheng a a farologaneng. Ga se gantsi o ka fitlhela batho ba kopane ba dira motshameko o eleng gore ba o dira ka namane.

Go na le motshameko o e leng gore ke wa dithunya le motshameko o e leng gore ke wa dikoloi e le gore di a gaisana. Le tshameka ka nako e le nngwe wena le motho o tla be le ka ene, le lelekisane kampo, ka nako tse dingwe le le sepodisi mo kgaisanong eo le bereka jaaka sepodisi, le dirisa ditlhopana jalo jalo.

Di ama thata ka gonne gantsi ba bangwe ba feleletsa e le gore ba di tshotse ka mafatlha ebile, ba tshelela tsone ga ba sa tlhole ba batla go nna mo bathong ba phela fela ba itswalletse ba tshameka metshameko eo. Ga ba sa tlhole ba batla go kopana le batho ko ntle mo lefatsheng.

Ke rata motshameko wa kgwele ya dinao ka gonne ke a o rata ebile, o fodisa tlhaloganyo ga o na le dilo tse dintsi tse leng gore di teng gare ga tlhaloganyo ya gago. O fela o dula fatshe o tshameka o fodisa tlhaloganyo ebile, o fola le moya ke gore o go baya mo seemong se se siameng ebile, ke gore ke a o rata.

Ga o tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka khomputara, o tlhoka data e sa feleng, o tlhoka le dilo tse di tsenang mo ditsebeng go buisana le motshamiki o tlabe o tshameka le ene. Metshameko e e tumileng ke metshameko ya bolo, ke metshameko ya dithunya le metshameko ya dikoloi ke one gantsi e tshamekiwang mo inthaneteng.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama fa e le gore ga o dirise data eo e sa feleng o dirisa data e turang o tlo iphitlhela e le gore o dirisitse madi a mantsi go reka data gore o kgone go tshameka motshameko mo inthaneteng. Motshameko o leng wa ka wa mmamoratwa mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gonne, e tlabe e kgona go shebelelwa ke batho ba kontle. Ebile, ga o batla go tshameka motshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go e bula mo tla tshamekelang teng, o ikwadise ebile, gantsi ba bangwe o fitlhela ba na le batho ba e leng gore ba ba shebelela ga ba tshameka metshameko eo tshamekiwang, ba na le di khomputara le dilo tse di laolang metshameko eo gore ba kgone go kora ga e le gore ke kgwele ya dinao, ba kgone go thuntsa fa e le gore ke ya dithunya, ba kgone go reiya ga e le gore ke ya dikoloi.

Mabaka a a dirang gore batho ba tshameke mo inthaneteng, metshameko bosigo ke gore gantsi go na le data ya bosigo le ya motshegare. Mme, o ka fitlhela e le gore ba dirisa ya bosigo gore e kgone go tseela go lekana le ya motshegare ebile, ga o sena data o ka kopa tsala kgotsa losika gore le go tsenye gore o kgone go dirisa data ya bone e sa feleng, o kgone go tshameka motshameko wa mo inthaneteng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore re kgona go dira di tsala ko mafatsheng a farologaneng ntse re le mo lapeng ebile, metshameko ya inthanete e ne e seo bogologolo ka gonne, ne go sena dikhomphuthara tse leng gore di a diriwa gompieno le metshameko e e dirilweng e ne e sa diriwe gantsi, ne go tshamekiwa metshameko ya kwa ntle go ise go nne le metshameko ya inthanete.